Ezolimo, ngumkhakha obaluleke kakhulu eNingizimu Afrika njengentsha kufanele ubaluleke kakhulu. Kumele ube nothando, isikhathi, iy'ndawo kanye nemali, izinto ey'baluleke kakhulu emkhakheni wezolimo. Uhlangothi oluhle ukuthi uzokwazi ukusiza emphakathini yasemaphandleni, ukudalwa kwamathuba emisebenzi emphakathini wakho. Uhlangothi olubi, ubugebengu, isomiso, ukungabi nemali yokuqala ukutshala. Kepha sokhuluma ngendaba ka-Ayanda Kunene owafundela ubudokotela e-University of Pretoria. Uzalwa kwaNongoma KwaZulu Natal. Kwaphela iminyaka emithathu engawutholi umsebenzi, kwaphoqeleka ukuthi kumele abuyele emakhaya. Waqala watshala izitshalo zakhe, way'dayisela emphakathini, waqasha nabantu. Njengamanje sikhuluma, wathola ikhontilakhi ezitolo eziphezulu ukuze akwazi ukukhiqiza izitshalo kubona.

Ukugawulwa kwamahlathi, imiphumela ekushintsheni kwesimo sezulu, ukumphumela ekungcoleni komhlabathi kanye nomjikijelo wamanzi. Imiphumele kwabantu kanye nemiphumele ekudleni. Umphumela ezilwaneni nezitshalo. Ingozi yokuqekethwa komhlaba yehlisa izinto zamanzi emhlabathini, nasemanzini, ngaphansi komhlaba. Umhlabathi uyancipha, ukwanda kokugugulela komhlabathi. Ukungcoliswa kwamanzi, impilo yabantu izoba sengozini mayelana nokungcoliswa kokudla kanye nezifo ezibangela zibangelwa amanzi. Izitshalo nezilwane eziphilayo zizohlupheka. Umthelela wezomnotho, incazelo yomjikijelo wamanzi. Yini ukungcola kuyingozi kakhulu? Amanzi okuphuza, ezolimo zizoba sengozini. Ukulibaziseka ezinkingeni zempilo.

Sawubona Phumlani. Yebo Amanda. Yiziphi izinselela ezinkulu obhekene nazo njengomlimi? Eyokuqala ukuthela komhlaba, ingqalasizinda, imbewu, ukufinyelela kwamanzi, ezinye izinsizi, ukusungulwa kwemali. Kwezemali kwaba kanjani? Ngaxhaswa i-AgriBEE Fund ekusikelela ebhizinisini ele zolimo eziphethwe ngabantu abamnyama. Ukumaketha kanjani umkhiqizo wakho? Abalimi market, ukuthengisa emphakathini kanye nendawo lapho okudayisa khona ukudla, i-brand, ipulazi lakho, nokusha, isevisi yamakhasimende kanye . Ngicela ukubuza, kumuntu ofuna ukuqala ukutshala kumele enze njani? Kumele azinike isikhathi, athole indawo, abe noxhaso, konke kuzophumelela kuyena ekugcineni. Ngiyabonga.

I-perlite ingasetshenziswa njengomhlabathi oguqulayo. Inokugcinwa kwamanzi ngaphezu kokuvumelekile nokugcinwa kwamanzi aphansi futhi ukusiza ukuvamisela umhlabathi. I-perlite izibuko ezintabamlilo, lokhu kuqukethwe kwamanzi aphezulu okuhlobene yenzela okwezemvelo, Industrial Mind, nomthombo ovuselekayo, ukusetshenziswa kwe-horticulture. Inzuzo ukusebenzisa i-perlite, izingadi eziphilayo, ukuhlaza izifo mahhala, ayinabuthi, izitshalo zithola umoya omningi. Kulula ukuyisebenzisa uma utshala. I-perlite iyiphi inzuzo oyithola uma ulimi, uma utshala ngayo? Eyokuqala, okubaluleke kakhulu ukukhipha amanzi, ukugeleza emhlabathini. Ingasetshenziswa kwezolimo isiphi isikhathi . Imbewu iyaqala ukuqoqa

Ngisakhula, ngangikuthanda ukutshala. Amathemba ami kwezolimo. Ichaza imigomo yami. Ukuthukuthisa ukuhlela ibhizinisi oluse ngizweni. Ukuthola imali, ukuthola umhlaba ofanele, ukuthola imfundo nokuqeqesha, ukusebenzisa umkhuba ofanele wokulima. Umaketha umkhiqizo wami wokuba impumelelo, uyamukela futhi ukusungula izinto ezintsha. Izifiso zami ukuthi, ukuthola umhlaba, imali, ngibe namanzi, ukuqala ukutshala kwezithelo. Ngisize umphakathi wami uqasha abantu abavela emphakathini wami. Inzuzo margin, ukuthengisa umkhiqizo wami ngaphakathi emphakathini kanye nezinye izitolo. Izingqinamba engabhekana nazo, ukungayitholi umhlaba owanele for ukutshala. Kanti futhi nemali iy'nto zami zingadayisi ezitolo, zingathengwa abantu. Iyona into engaba inkinga kakhulu, eqhamuka ekutshaleni.

kwesimo sezulu kudala izinselele eziningi kwezolimo. Kukhuphula amazinga okushisa emhlabeni wonke, ukushintsha kwezindlela zemvula, ukugwema ukuphepha kokudla, kanye nokuziphilisa kwezolimo. Kuthonya ukuphepha kokudla, umnotho kanye nokushintsha kokuziphilisa ngesikhathi sokukhula, ukwanda kwengcindezi, izinambuzane nezifo. Ukuguguleka komhlabathi kanye nezenzakalo zezulu ezimbi kakhulu. Imvula ingasebenzisa ekuholeleni ukugeza ukude. Ngakho-ke ukudla okulimaza izitshale, amanzi ezimpandeni nezifo. Uguguleka komhlabathi kunciphisa izilimo, kuveze imali engenayo kubalimi. Izinkinga zokuhamba kwemali, ukubhekana nalezi zinselele ucwaningo ekunciphiseni, ukuphatha kwisivuno, ukuphatha komhlabathi, Ukuphatha kwe-drainage. Ukushitsha kwesimo sezulu kuwulimaza ngempela ukuziphilisa kwezolimo umhlaba jikelele.

Izintuthwane, umndeni omkhulu wezinambuzane ngokuya ngokuhluka hlukana kwezinhlobo kanye nenani lokwabelana. Lo muntu ongamunye futhi odlala iy'ndima ezisizayo ku-eco system yomgcino wezimpilo futhi kungaba kuhle ezingadini. Inzuzo yezintuthwane ukusiza umhlabathi, ivumelwano umswakamo oxygen ukutshala impande, ukusiza uncumisa isitshalo, ukushisisa ukubola kwezinto ezibolile zezitshalo. Izimbova zilungela impilo yomhlabathi nezitshalo. Ukugcina ingadi enempilo. Inzunzo enhle enhle kakhulu ezitshalweni, uthi ukuthi isikhawu somhlabathi, ukusiza izitshalo zikhule kangcono, indlela ephansi enalabantu nambuzana futhi zibaluleke kakhulu kwi-eco system.

Imboni yemfuyo isikhathi eside kakhulu. ENingizimu Afrika sinezinkomo ezihlukene ezingu-twenty ezivela emazweni ahlukene, emhlabeni jikelele. Amaphethini, imibala, imivimbo egwedla ubumnyama, amaphethini alula, amaphethini ayinkimba nkimba. Umbala, umnyama, umhlophe, ubomvu, okukhanyayo, igolide eliphaphathekile. Izinkomo, i-Afrikaaner, Angus, Akol, i-Beefmaster, i-Bonsmara, i-Charolais, i-Drakensberg, uMnguni, i-Shorthorn, uThuli, Hereford, Limousin, u-Sussex kanye beef.

I-hydroponics Izinhlobo zezolimi noma indlela yokulima engasebenzisi umhlabathi. Abasebenzisa isayensi, nobunjiniyela, isitshalo ngemvelo, imvelo. izinzuzo zokuyisebenzisa lapho kuyisomiso ukuguleka komhlabathi phezulu. Ilawula amanzi amancane, ukuhlaka hlaka kwesifunda, umnikelo wokukhiqiza kanye nokuthi kungakho. Ukukhulisa ukudla eminyango noma ezindaweni ezincane, ukuvumela ukulawula okuningi ukuthi isitshalo sikhuliswa kanjani ngaphandle kwesidingo senzuzo somhlabathi. Isimo sezulu esibi, kakhulu noma ukungalingani kwemvula. Inzuzo okulula ukushesha kusetha inzuzo, kanye nesilungiso esikhulu. Izinhlobo ezahlukene ze-hydroponics, i-wick, i-deep culture, i-nutrition film fechnique, i-EBB kanye ne-flow system, i-drip, i-aeroponics .